Makazi, ndinexhala malunga nesigqibo sakho sokusebenzisa umxube womongikazi walapha, endaweni yokufuna unyango olululo loxinzelelo lwakho lwegazi. Uxinzelelo lwegazi yimeko enzima efuna unyango olusekelwe kubungqina obuvela kwingcali yezempilo eqeqeshiweyo. Ukusebenzisa imixubo ingaqinisekiswanga akunakusebenza ukusebenzisana namanye amayeza okanye kuyenza ibe mandundu imeko yakho. Ukulibazisa unyango olululo kunokukhokela kwiingxaki zentliziyo, ukonakala kwezintso okanye isifo sohlangothi. Ndikhuthaza kakhulu ukuba udibane nogqirha kwaye ulandele isicwangciso sonyango esiqinisekisiweyo ukulawula uxinzelelo lwegazi kunye nokukhusela impilo yakho. Masicwangcise idinga kunye.

Iinzame zikarhulumente zokuxhobisa izibhedlele kunye nokuxhasa ulawulo lomhlaza ziyohluka kwihlabathi jikelele. Abanye oorhulumente baphumeze amanyathelo afana nonyango lwenkxasomali, i-inshorensi yezempilo yoluntu kunye nenkxasomali yophando lomhlaza kunye neziseko zoncedo ezibhedlele. Ngokomzekelo, amanye amazwe abonelela ngokuxilonga umhlaza simahla okanye ngexabiso eliphantsi. Unyango nonyango lokunceda abantu abafumana imivuzo ephantsi. Nangona kunjalo amazwe amaninzi asajongene nemingeni ekuboneleleni ngokhathalelo olwaneleyo lomhlaza, ngakumbi kwabo bahluphekayo kunye nabemi abangafumani ncedo ngokwaneleyo.

Njengomhlali wasemaphandleni, ixesha lam lokuphumla lilinganiselwe ngenxa yoxanduva lasefama okanye lomsebenzi. Ndidla ngokuchitha malunga neyure ukuya kwezimbini ngosuku kwizinto zokonwabisa eziquka ukufunda, ukubethwa ngumoya okanye ukunxulumana nabammelwane. Ixesha lokuphumla lixabisekile kum kwaye ndiyawathanda amaxesha endiwachithe ndiphumle kwaye ndihlaziye. Kum ukuphumla kukuziphumza nokwenza izinto ezizisa ulonwabo, nokuba kukubukela ukutshona kwelanga, ukudlala nosapho okanye ukusukela into ethile. Kubalulekile ukugcina ulungiselelwaniso olusempilweni lomsebenzi kunye nokuxabisa izinto ezilula ebomini.

Iimali endiyihlawuleleyo iyeza iyahluka ngokuxhomekeke kuhlobo, umthamo kunye neinshorensi. Amanye amayeza anokufikeleleka, ngelixa amanye, ngakumbi awodwa okanye amayeza egama lebhrendi, anokubiza kakhulu. Ngaphandle kweinshorensi ixabiso leyeza linokuba ngumthwalo obalulekileyo, ngakumbi kwiimeko ezingapheliyo, ezifuna unyango oluqhubekayo. Kwezinye iimeko, abantu banokufuna ukukhetha phakathi kokuhlawulela amayeza okanye ezinye iindleko eziyimfuneko, begxininisa ukubaluleka kokufikeleleka kunye nokhathalelo lwezempilo olufunekayo.

Ukudala indawo ekhuselekileyo yowasetyhini oxhatshaziweyo, ndingabeka phambili ukuseka ukuthembana kunye nokuqinisekisa ubumfihlo. Ndingamphulaphula ngenyameko nangovelwano, ndimvulela ukuba abalane ngebali lakhe ngaphandle kokumgweba okanye ukuphazamiseka. Ndingaqinisekisa imvakalelo kunye namava akhe, ndivuma unxunguphalo ajongene nalo. Ngokugcina isimilo esizolileyo nesinovelwano bendinokumnceda azive ekhululekile ukuvula umlomo. Bendinokumazisa nangeenkonzo zenkxaso ezifumanekayo ezinjengengcebiso, ii-advocates kunye nezibonelelo zocwangciso lokhuseleko.

EMzantsi Afrika umthetho ukhusela abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithandathu ekuxhatshazweni ngokwesondo, kunokuba ugxile ekucwangciseni okanye ekukhuthazeni ukwabelana ngesondo. Kubalulekile ukubeka phambili imfundo ehambelana neminyaka yobudala egxininisa imvume, ubudlelwane obunempilo kunye nemida. Imfundo egcweleyo yezokwabelana ngesondo kufuneka ijolise ekuthinteleni ukuphathwa gadalala kunye nokuxhatshazwa, ngelixa ikhuthaza izimo zengqondo, eziphelileyo malunga ke ngoku endiphazamisayo?

Xa ujongene nabaphangi abaxhobileyo, into yokuqala ephambili kukubeka phambili ukhuseleko lwakho kunye nokhuseleko lwabo bakungqongileyo. Hlala uzolile kwaye uthobele iimfuno zabo, unqanda ukunyakaza okukhawulezileyo okanye ukuxhathisa okunokunyusa iimeko. Zama ukuqaphela naziphi na iinkcukacha onokuthi uzibeke emngciphekweni njengeenombolo yazo, inkangeleko okanye indlela yokusaba. Ukhuseleko lwakho lubalulekile, ngoko kuphephe ukujongana nabaphangi ngokuthe ngqo. Xa sele kukhuselekile ukwenza oku, qhagamshelana nabasemagunyeni kwaye ubanike ngolwazi oluqokelelweyo.

Iziphumo zokuzama ukuphelisa ukukhulelwa okungafunwayo usebenzisa indlela ezingakhuselekanga zinokuba qatha kwaye zinokubeka ubomi esichengeni. Ezi ndlela ezinjengokusebenzisa izixhobo ezingacocekanga okanye izinto ezinetyhefu zinokukhokhela kwiingxaki ezinzulu zempilo, kuquka usulelo, ukopha, ukonakaliswa kwamalungu okuzala kwanokufa. Ukongezelela, iinzame zokukhupha isisu, ezingakhuselekanga zingabangela iingxaki zempilo zexesha elide, ezifana nokungazali kunye neentlungu ezingapheliyo. Ngokwahlukileyo, iinkonzo ezikhuselekileyo nezisemthethweni zokuqhomfa, xa zikhona, zinokubonelela ngenye indlela ekhuselekileyo, ukunciphisa umngcipheko weengxaki kunye nokufa.